Kubalulekile lokho ngoba uze, kusuke sikubonisa ithemba-ke uma ukhuluma iqiniso ngeyinkokhelo zaminyaka yonke kwakha ukuthembana phakathi kwakho nebhange ngoba namhla uxakeka, namhla udinga usizo, bayakwazi, iqiniso lakho bayalazi futhi, cha, ume kanjani uwumuntu onjani, wenzeni, wabhadala kuphi kanjani. Lokho kubalulekile ngoba kwakha ithemba elikhulu phakathi kwakho nebhenki uma uwumuntu. Kufanele nje impela ukuthi lokho kwenzeke ngoba kwakha impela, yazi ubudlelwano obuhle nobuneqiniso phakathi kwe nebhange nomuntu. Kubaluleke kakhulu ukuze namhla uxakeka bazokwazi ukuthi bekusize bakuboleke ngaphandle kokunanaza.

Awu ukuthula kwengqondo impela, khona hhayi ngiba nakho. Uma kuwukuthi ngazi kahle ukuthi umndeni wami uvikelekile noma kungenzakalani ngami, ngoba unomshwalense, nginomshwalense nje wempilo, ngisuke ngazi ukuthi nabo bayosala notho futhi ngeke kubekhona iyindleko abazoyicabanga uma sekufanele ngibekwe noma ngingcwatshwe. Kuyofuneka lapho bazi ukuthi vele kunemali thizeni abazoyithola ezobasiza ekungindluliseni kahle ngokwesizotha, nangesithunzi esifanele, nemali ezosala futhi ukuthi baqhubeke nabo babe bephila, bebe bethola indlela eyaphambili, nokududuzeka.